Nna ke le Mokwena Mokete, nka jwetsa batjha bohlokwa ba dipapadi, ke hore madi a phalle hantle mmeleng, kelello e hlabolohe, hape di thusa ka hore o seke wa iphumana o entse botlokotsebe, ke ho dula feela.

Nna ke le Mokwena Mokete, ho bapaleng dipapadi ke sa le motjha, ke ithutile ho theha setswalle sa nnete. Ka ithuta ho ba le boikarabelo, ka ithuta le hore ha ke se ke le setsebi sa dipapadi tseo ke di ratang. Nka kgona ho etsa tjhelete ka ho ruta ba bang, tsena tsohle ke le kgothaletsa hore le ithute tsona le sa le batjha.

Nna ke le Mokoena Mokete, ho bapala papadi eo ke e ratang ya bolo ya maoto, ke hloka bolo, dieta tsa bolo, sekipa sa bolo, borikgwe bo bokgutshwane ba bolo, lebala la bolo leo ke tla bapalla ho lona, le metswalle eo ke tla bapala le yona.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka o eletsa hore o qale ka ho sheba pele ngwana wa hao o rata eng, le hore ke eng ntho tseo a di thabelang. Ebe hee, hanyane hanyane o tsamaya le yena, ho ya sheba dipapadi tse fapa fapaneng. Ho na le eo a tla e rata, mme a be le tjheseho ho yona.

Nna ke le Mokoena Mokete ke re eya naha ya heso ya Afrika Borwa, e na le bokgoni ba ho hapa mohope wa lefatshe. Naha ya Argentina ke yona eo e leng sera sa ka se seholo dipapading.

Ngwaneso Seipati, ke ngongorehile ka mokgwa oo o dulang o shebile television-e ho tloha letsatsi le tjhaba, ho fihlela le lo dikela, ekaba ho e e na le seo tshwenyang maikutlo. Bua le nna ngwaneso, nka thabela ha o ka otlolla maoto le nna ho ya mabenkeleng, re phodise dihlooho.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re eya ke ya rata ho lema dirapa, le ho hlwekisa jarete, e le mokgwa wa ho itlhabolla, mesebetsi ena e matlafatsa kelello, hape e otlolla diphaka le mmele wa ka. Lebaka la bohlokwa hlokwa ke hore jarete e dula e hlwekile, e rateha.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka tsamaya le bona re ilo shebella dipapadi mabaleng ao di bapallang ho ona, hona ho tlo etsa hore ba be le tjheseho ya ho utlwa ka tlung ho nka leeto, mme ha se ba le moo, ba tla natefelwa ke ho kopana le batho ba bang, le ho mamela morethetho e monate ya dipapadi. Ba lebale ka difounu.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke bona re na le bokamoso bo tjhatsi, hobane mokwetlisi eo wa mose, o tlo ruta sehlopha sa rona sa naha bolong ya maoto, ntho tse ngata tseo a ithutileng tsona moo mose moo a tswang teng. Hona ho tlo etsa hore sehlopha sa rona se be matla.

Nna ke le Mokoena Mokete, di ile tsa nsusumetsa ho etsa setulo sa lepolanka le tafole ya lepolanka. Ke di sebedisetsa ho enwa senomaphodi sa ka ho tsona ha letsatsi le tjhabile ka ntle.

Ya buang le lona ke Mokwena Mokete, ke le tshwaretse ditaba tse monate. Ho tlo ba le world cup ya e-sports jara e latelang, ho tlabe ho ena le dimpho tse ngata tse fuwang bahlodi, le tjhelete ke mantlentse ntletse. Ka hoo hee, hle le itukiseng.

Nna ke le Mokwena Mokete, thatohatsi ya sehlopha sa ka sa naha ke di springboks. Banna bao ba dula ba ikwetlisa ka matla, mme le dipapading tsa bona ho ya bonahala hore ba dula ba ikemiseditse ho ba bahlodi. Ditlhodisano tsa matjhaba tseo ke di ratang, ke tsa bolo ya maoto, ho matha, le ho qwela.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke batla le kenye papadi ya morabaraba, papadi ena e tla tswela sekolo molemo ka ho hlabolla bana dikelello. Hobane e ba ruta ho nahana, le ho etla kamano a mangata ho lokisa bothata boo motho a ka bang a ena le bona.

Disebediswa tsa dipapadi tse motseng wa heso mona mmakong. Re di tshireletsa ka ho di kwalla moreneng, moo ho e nang le banna ba katang bosiu le motshehare, ho thibela botlokotsebe.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re eya ke kile ka di bona di video tsa bona, di ile tsa nsusumetsa ho renovate-a, kitchen-e ya ka hobane ke bona e se e sa nkgahla. Ka nnete ka e ntjhafatsa ho ya ka mokgwa oo ke neng ke batla ka teng, mme kajeno ke kgotsofetse.

Nna ke le Mokwena Mokete, setjhabeng ke Ibapatsa ka ho ya tshehetsa metswalle ya ka e bapalang dipapadi tse ding. Hona ho bontsha hore ke balakaletsa katleho, hape ke dula ke ikwetlisetsa haholong ya motse wa heso. Mme batho ba bangata ba rata ho ndumedisa, ba nqoqise ha ba mpona.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re Bohlokwa ba dipapadi ke ho theha selekane se tiileng mahareng a basebetsi mmoho, hape ho thusa ho hlabolla kelello hore mathata a mosebetsing a rarolleha habobebe. Dipapadi di thusa le hore basebetsi ba merabe e fapaneng ba qetelle ba utlwana.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke nahana ho etsa kgwebo ya ho rekisa dijo tsa setho sa rona mona Afrika Borwa, hore matswantle a tle a utlwileng e dijo tsa rona tseo re leng motlotlo ka tsona. Hape nka ba isa metseng e fapaneng, hore ba bone botle ba naha ya rona le batho ba rona.